Letona la dipalangwang o ile ae dulela fatshe taba ena. A dulisa le bo raditekesi fatshe, a ba bontsha molemo wa bophelo ba bona le molemo wa ho kenya tjhelete ha bona malapeng kantle ho diqwaketsano.

Ha ke bona motho a etsa ntho e tshwanang le eno, ke tlo mo kopa hantle. Motho wa heso, phutha lekgapetla leno la panana hobane wa utlwa hore ka mona ho hlwekile, ho wa nkga monate, wa bona ebile lefatshe ho wa benya. Ke bohlaswa ba eng boo tlisang ka hara bohlweki? Ke jwetse le mokganni hore, mokganni motho enwa e re palameng le ena ke ona o tlisa bohlaswa ka hara bohlweki ba taxi ya hao. Hakanakana ebile o ntso o bua le rona hantle, o re palamisitse taxi e nkgang monate e nang le mmino o monate, o re tsebang, o re natefelang.

Mohlang ne re ya Kapa, re ile ra robala garage-eng tseleng, hobane ya garage ene e sena petrol-o. Ya ba re tshwanela ho robala leetong la rona le letelele hore re emele petrol-o ebe teng. Re tle re kgone ho tshela petrol-o koloing, re kgone ho ya pele.

Ke nnete bese e tshwara nako ya yona le ha eo tsosa ka matjeke. Ke kile ka siwa ke bese ka baka la hore kene ke tsohile lata, haholo feela.

Ha ke ya toropong, ke sebedisa maoto ebile ke rata ho ya toropong esale hoseng. Ho sa petetsana, ho sa phethesele, ho le fela, ho le hantle tje. Hobane ka nako eo, o kgona ho etsa dintho tsa hao, o iketlile ka nako.

Ha ke le motjha, taba ena e tla ntula hantle hobane batho ba penshele ke batho ba baholo. Jwale ho lokile ha ba fa batho ba baholo ditheolelo, ke ntho e ntle. Ba hlokomela batho ba rona ba baholo.

Mohlang ne ke nkile leeto le lelelele, ne ke ya Limpopo. Ke ile Limpopo, ra tsamaya re ntse re ja di-chips tseleng, re ja borotho, re nwa drink-i. Ene hane re fihla, re fihlile mesong. Ene le ka bo three. Re fihlile ra kena, ra amohelwa, ya ba re fuwa madulo ra robala.

Mohlang ne ke tsamaya leeto le letelele le abuti wa ka, rene re ya Gauteng. Re kene Welkom mane, ra reka dijo, ra reka borotho, ra reka di-chips, ra ja, ra ja, ra ja. Ra kena KFC, ra reka KFC. Ra tswa ra tsamaya, hwa ba monate. A kganna a iketlile a sa tata. Ra fihla ra kena hantle, ra dula ebile ra dumedisa, hwa ba monate.

Hee ngwaneso, wa tseba Arrive Alive e thusitse ba bangata. Ene ho se nwe jwala tseleng ho wa thusa, ebile ke molao. Ha wa tshwanela ho nwa jwala tseleng o ntse o driver hobane o tlo fihla o le hantle, o felletse. Batho ba bangata ba nwang jwala tseleng ha ba fihle, ba qetella ba tswile tseleng ka baka la hore jwala ba tawa. Jwala bo ntsha taolong, ke taahi

Re le batho ba heso moo, moo batho ba tsamayang teng ho sa sireletseha. Re ka ya ra lo check-a sebaka seo, ra fihla ra sheba sebaka seo, ra se lokisa, sa bonahala hore batho ha ba tsamaya moo ba bonahale ba sireletsehile. Ba bonahala ba bonwa ke mang le mang ya tsebang hore ba ka se hlahelwe ke kotsi kapa ba ka se hlahelwe ke diphoso. Ebe sebaka se sireletsehileng haholo.

Ee, ke nnete. Batho ba se ba hodile ba tshwarwa makoloing a baeti. Hobane makoloi ana, ke makoloi a seng molaong, ke makoloi a sa a sa shebuwang pele a tsamaya. Makoloi tshwantse o wa shebe pele a tsamaya a kena tseleng hore a hantle, ana le mangolo, ana le tse tsohle. Ha a se jwalo, ke hobane monga ona ha sheba, ha tsebe ho etsahalang ka makoloi a hae. Jwale ha ele jwalo, molao ona ha o sebetsane le ntho tse jwalo, molao o inkela matsoho. O sebetsa ka koloi eno, o sebetsa le ka wena monga koloi eno.